Eo nna motho ke mo ratang seo ke se ratang haholo ka yena. Akere o re ruta hore re tlameha hore re ikemele jwang bophelong ba rona, le hore yena a tle a fihle mo a leng teng, o entse jwang. Ke moo a re fang dintlha hore re tlameha hore re etse eng hore re fihle mo yena a le ntseng ke so ke se ratang haholo ka yena hobane o ruta dintho tse ngata.

Nna Afrika Borwa mona ke rata dipina tsa setso haholo hobane ke dipina tse re tsebisang le tse re rutang hore re tswa kae ka setso sa rona. Re ithuta tse ngata ho tswa dipineng tseo. Le moaparo mono dipineng mono ba re bontsha hore ha re le Basotho re tlameha hore re apare moaparo o jwang ke tsona dintho tse ke di ratang ka pina tsa tsa Sesotho tsa setso.

Na tsela eo ke bolokang data ya ka ka yona ke hore ha ke rate ho shebella di-video tse etsuawng haholoholo ileng haholoholo tse senang molemo, hobane ke tsona tse jang data haholo. Ke dula ke etsa bonnete ba hore ha ke siile fonofono ya ka fela mono ke a e kwala, ha ke dule ke butse hobane ho tlaba le melaetsa e kenang kapa tsona dipapatso tse ratang ho kena hona mona difounu founung tsa rona tse jang data. Jwale ke etsa bonnete ba hore ha hona ntho e nngwe e ke e etsang ka ntle le hore ke kwale data ya ka le hore ke sekebe ka ho na le ntho e bitswang ho subscribe ke sekebe ka iphumana ke entse ntho eno hobane e qeta data haholo.

Company-ing eo ha ke ba founela ke ba botsa hore hobaneng data ya ka e fela ba mpolella ka dintho tseo ke subscrib-ileng ho tsona e leng dintho tse ding tse ke sa di tsebeng. Ebe ha ke kopa dintlha hore jwale ke tla ke tla e tla etsa hore ntho eno e se ka tswella pele ka mokgwa o jwang ke mono ba tla bua dintho tse ngata fela, empa hee na hobane re na le technology matsatsing anana e re sebeletsang ke mono re tla kgona hore re thole thuso teng. Ntho e ba ratang ho bua ka yona ke ho subscriber o sa o tsebeng hore o tswa kae ebile o qadile kae.

Nna nka ya lebenkeleng, ka re ka moya ebe ko fetolela ho data, hobane ka mokgwa o re na le hore re thole data e ngata ho feta data e re ka ha re ka ha re ya lebenkeleng ke lo reka data e le jwalo. Data yona bo yona ke bona e tura ho feta kantle le hore o reke moya o e fetolela ho data. Data e a tura ha o e reka e le yona feela jwalo.

Nna ke bona ho le molemo hore pele mohiri a ka kenya sekotlolo sa hae sa satellite a buisane le nna hore o tla kgona hore ha tsamaya a ntsha sekotlolo sa hae se o tla kgona ho kwala masoba ano hobane masoba ano a sala a le mabe mono lebotebong. Jwale ka hoo ho betere ha ele mono a tla kgona ho kwala masoba ntle le moferefere, o tla etsahala. Empa ha sa tlo kgona ho kwala masoba ke bona ho le molemo hore a se ke a kenya sekotlolo seno.

O tlameha hore o ye di-settings tsa hao ha o fihla di-settings mono o tla ya ho yona Wi-Fi. Ha e hlaya haeba o lebetse password ya hao, o tla kenya mono mo ngotsweng forgot password. Ke mono o tla kgonang ho kena ebe e tlo send-ela molaetsa o o tla kgona hore o tjhentjhe password ya hao teng. Ka mora mono o bo kenya e ntjha, eo o batlang ho e kenya, e be dintho di lokile.

Nna ke letsetsa seyalemoya ka mabaka a hore ke ba tsebise haeba hona le kotsi e etsahetseng mebileng sebakeng sa rona, kapa ho na le dintho tse tse seng hantle jwalo ka botlokotsebe bo bongata bo etsahalang motseng wa rona. Ke mono ke tla ba founela, ke ba ke ba jwetse hore dintho tse etsahalang mona motseng ha di hantle le hore batho ba itlhokomele, ba tsebe ho tsebisa hore batho ba itlhokomele.

Etsa ngfounela ntate. Hello wife A o ba thusitse haholo hobane ba kgona ho nthola mohaleng monana hobane ha re se re na le Wi-Fi a rona rele batjha tjenana, ha re sa sebedisa ha re sa re sa reka moya haholo hobane se re dula re na le Wi-Fi a mo re tla kgona hore re bue le batho. Jwale ke bone ho ba thusitse hobane ba kgone ho ntshwarele ka potlako founung mono hobane re dula re di itobetsa, re kene re kene marangrang.